Ee nṋe ndi vhona uri zwi nga vha ṱuṱuwedza uri vha kone u dzhenelela mitambo ngauri vhaswa vhanzhi a vha thu ḓiwana vha tshi khou bva kha ḓorobo dzine vha dzula khadzo vha tshiya kha dziṅwe. Zwino nṋe ndi vhona uri arali vha vhofhiwa tshantsi tsha uri vha kone u ṋamela zwiendedzi zwavhuḓi zwa khwiṋe zwi nga ita uri vha ṱuṱuwedzee vha kone u dzhenelela mitambo hu u itela uri vha kone u fhaṱa vhumatshelo havho zwiendedzi zwavhuḓi zwo khwinifhadziwaho ndi vhona zwi tshi nga ṱuṱuwedza vhaswa uri vha kone u dzhenelela kha mitambo ngauri vhaswa ri funesa u vhona fhethu havhuḓi na u namela zwiendedzi zwavhuḓi u itela tshenzhemo na vhaṱholi.

Nṋe ndi vhona unga nyimbo a dzi khwinisi tshenzhemo ya vhana ya mitambo sa izwi vhana vha ano maḓuvha vha si tsha ita mitambo ine rine ro aluwa ri tshi i tamba nga murahu ha dzi founu dzine vha khou dzi shumisa u tamba. Hano maḓuvha u ḓo wana vhana vhatshi ri vha kho yo tamba vha tshi kho amba uyo tambisa dzi ṱhingo thendeleki zwine zwa sala zwi soko ita uri vhavhe na tshenzhemo tshoṱhe tsha u aluwa sa vhana vhane vha kona uya vha tamba na vhanwe hu sina zwo u shumisa dzi ṱhingo thendeleki. Zwino nṋe ndi vhona uri a zwi vhi zwi tshi kho ita uri vha vhe na na tshenzhemo tsha u tamba ngauri tsha vho haano maḓuvha vha dzula vho sedzana na dzi founu vha tshi khou tamba kha dzi founu.

Nṋe ndi vhona thikhedzo ya muvhuso wapo i ya ndeme kha uri i kone u ṱuṱuwedza vhana uri vha kone u tamba mitambo ya vhaswa ngauri vhana vha funa uri vha tambe zwithu zwine zwa ḓovha vhuyedza. Zwino nṋe ndi vhona muvhuso u tshi nga ntsha masheleni a u kona uri a ṱuṱuwedze vhana avho vha kone u ya u tamba mitambo vha tshi ḓivha uri a ne a ḓo dzhia vhuimo hau thoma naha vhuvhili na ha vhuraru u ḓo lambedzwa nga masheleni a linganaho makenekene, hu itela uri vha kone u bveledzisa vhaswa uri hu kone u vhoniwa na vhukoni havho kha zwoṱhe zwine vha zwikona nga murahu ha musi vha tshi kho fhiwa masheleni musi vho ṱhaphudza mitambo yavho.

U ya nga nṋe mutambi ane nṋe nda mu funa ndi Kagiso Rabaḓa ane a tamba mutambo wa khirikhethe fhano South Africa. Zwino arali nda ḓi wana uri ndi ngavha ndi kho ṱangana nae ndi nga mueletshedza uri a ise phanḓa na zwine a khou ita ende sa vhadzulapo vha Afrika Tshipembe ri a mu takalela nahone ri a mutikedza na kha zwoṱhe zwine avha khazwo uri a ise phanḓa zwi si na ndavha uri vhathu vha khou ri mini kha vhutshilo hawe. Ndi vhona uri ndi zwone zwine nda nga muvhudza uri a kone u pfha a tshi kho tshila zwavhuḓi na roṱhe vhadzulapo vha afrika tshipembe.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwa mitambo zwi tshi ita uri vhaswa vha ḓi sendeke kha vhutshilo ha vhugevhenga ngauri arali vha ḓi wana vha tshi kho fhedza tshifhinga vha tshi kho ita zwa mitambo vha nga si wane tshifhinga tsha u ya u ita vhugevhenga sa izwi vha tshi ḓovha vho neta ngo ita zwa vhutambo hu sina uri vha khou wana tshifhinga tsho ya vhugevhengani. Zwino nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhaswa vha ḓi wane vha tshi khou ḓi dzhenisa kha zwa mitambo hu u itela u thivhela uri vhasa ḓi pange kha zwa vhugevhenga kana na zwiṅwevho zwisi zwavhuḓi. Zwino nṋe u ya nga ha nṋe ndi vhona mitambo kha vhupo vhu tshi ḓo vha vhu hone uri zwi vhe zwa khwiṋe kha uri vhana vha sa ḓi wane vha tshi khou dzhenelela kha zwa vhugevhenga na zwiṅwevho zwi si zwavhuḓi.

Uya nga ha nṋe ndi vhona muvhuso wapo u tshi tea uri u tikedze vhaswa kha mbekanyamushumo dza mitambo kha vhupo hashu hu itela uri vhaswa vha sa ḓi wane vha tshi khou u ita zwa vhugevhenga kana zwa zwikambi na zwidzidzivhadzi zwine ha ano maḓuvha zwo no tou vha zwone vhulwadze vhune vhaswa vha khou vhulwala vhuponi hashu. Zwino ndi vhona uri vha nga kona u ḓi dzhenisa kha mbekanyamushumo ya mitambo zwi nga vha ṱuṱuwedza uri vha kone u vhona tshedza vhutshiloni havho vha soko ṱuwa vha khou vha kho ita zwa vhugevhenga na zwa zwikambi na zwidzidzivhadzi. Ndi vhona hu zwone zwithu zwavhuḓi zwine zwa tea uri zwi itee kha muvhuso wapo u itela u tikedza vha vhaswa.

Ee nṋe ndo no ḓi wana ndi tshi kho dzhenisa masheleni nga zwithu zwine nda zwi funesa, mbuyelo yanga ya masheleni ndo i wana musi ndi tshi khou ita zwithu zwa online zwa u rengisa kha mimakete ya online zwe nda salelwa ndi tshi khou bindudza nda wana masheleni ane ndi manzhi.

U ya nga ha nṋe ndi vhona mitambo ya vhana i tshi thusa u fhaṱa vhukonani musi vha tshi vhana ngauri, vhunzhi ha vhathu vhane ri na dzikhonani dza dza kale, zwo itiswa nga murahu ha mitambo ye ravha ri kho i tamba nga tshifhinga tsha kale zwezwi zwa saia zwo ita vhukonani vhune ndi vhukonani vhuhulwane hu si na uri nnyi u kho ita zwifhio.

Zwa zwino nṋe a thi tsha kona u humbula lungano lune nṋe ndo lu ita ndi tshi kha ḓivha muṱuku sa izwi zwo vha zwi zwithu zwi ravha ri tshi itiwa ri tshi itelwa nga vhomakhulu washu, zwa fhedzisela zwi si tshaya phanḓa sa izwi vho makhulu ashu vhu mbo ḓi fhedzisela vho ri sia ri kha ḓivha vhaṱuku zwe zwa sala zwi tshi vho ita uri ri si tsha kona u itelwa lungano nga vhabebi vhashu.

U gidima zwi thusa uri muthu malofha awe a tshimbile zwavhuḓi na uri a sa ḓi wane a tshi kho uvha na muvhili wo kalulaho une wa ḓo mu vhangela malwadze ane anga high blood pressure na dzi zwiṅwevho zwa dzi zwa malwadze ane avha hone.

Ee ndi a funa zwa u dzhaiva hezwi ndi ndoṱhe, nga maanḓesa ndi zwi ita arali ndi tshi khou ḓi wana uri ndi khou kulumaga nnḓu ndi tshi khou ḽidza na muzika ndi hone hune ndi a ḓi wana ndi tshi khou dzhaiva ngauri ndi zwone zwine zwa ita uri zwi mphe maanḓa, zwi ntakadzi na muhumbulo.

Nṋe ndi tshi tamba geimi kha inthanethe ndi vha ndi tshi kho shumisa founu yanga ndo khonektha kha wi fi uri ndi kone u i shumisa, ndi vha ndi kho tamba kha dzi geimi dzine ndi dza online.

Nga ha nṋe, u ya nga ha nṋe ndi vhona vhaswa vha hune nṋe nda dzula hone vha sokou dzhenelela kha zwa u ita nyonyoloso sa izwi vhunzhi havho vha tshi vha vho dzula vha tshi kho ṱalela dzi theḽevishini, kana vha tshi khou tamba dzi geimi kha dzi founu. Zwinoi ndi vhona uri zwi vha zwi si tsha sala zwi si tshavha zwavhuḓi kha mutakalo sa izwi nyonyoloso i ya ndeme

Mutambo une nṋe nda pfha ndi tshi u funa kha inthanethe, ndi mutambo wa call of duty une wa tambiwa hu tshi khou lwiwa houḽa mutambo ndi vhona ndi wone mutambo u ne u a kona uri muthu a kone u ḓi wana a tshi kho wana tshaḽenzhi ine a ṱangana nayo hanefho ka yeneyo geimi.

Ee nṋe ndi a takalela u ita ngade ngauri hezwi ndi ngadeni ndi a kona u ṱanzwei maluvhi anga nda vha na mulalo, ende zwi a ita uri ndi ḓi wane ndi khou kela vhathu vha hashu muroho uri vha kone u ḽa kana ri vhe ri khou ḽa zwithu zwoṱhe zwo renga then ri sokho shumisa masheleni.

Nyonyoloso dzine nṋe nda ḓivha uri dzi a khwaṱhisa marambo a muvhili wa muthu ndi u gidima, na u onyolowa hezwi wo to eḓela, ndi vhona uri ndi yone mitambo ine i a kona u thusa uri u kone u khwaṱhisa marambo a muvhili.

Izwi nne ndi si na buḓo ḽa u tamba bola ya milenzhe ndi vhona uri vhabebi vha nga ṱuṱuwedza vhana vhavho uri vha tambe bola ya milenzhe nga u vha rengela zwiambaro zwingaho maennda a u ambara o tamba bola, na zwiṅwevho hu itela uri zwi kone u vha ṱuṱuwedza uri vhaḓi wane vha tshi kho bveledza buḓo ḽavho ḽa u tamba bola ya milenzhe.

Mitambo ine nda vhona i tshi khwaṱhisa marambo a muvhili, ndi vhona hu bola ya milenzhe ngauri muthu u fhedza tshifhinga tshi phaḓaho awara yoṱhe a tshi khou gidima vhukati ha mudavhi, na mutambo wa u gidima, ndi vhona hu yone mitambo ine nda vhona uri i a ita uri malofha a muthu a kone u tshimbila zwavhuḓi, zwine zwa sia zwi tshi khou khwaṱhisa marambo a muvhili.

Uri nṋe ndi ḓi wane ndi tshi khou vha na dzangalelo ḽa u ḓi wana ndi tshi khou ita nyonyoloso, ndi nga murahu ha musi ndo kona u zwi vhona uri muvhili wanga u kho ṋaṋa u tshi hula u tshi ya phanḓa zwe zwa sia zwi tshi kho ita uri milenzhe yanga i vhavhe ndi zwone zwi ita uri ndi ḓi wane ndi tshi khou ri ndi ise phanḓa kana ndi thome u ita nyonyoloso hu itela uri ndi kone u tshila zwavhuḓi na u vha na miṅwaha minzhi ine a i nga nḓeli na mathada.

Nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi uri muthu a dzule a khou tamba dzi geimi kha dzi founu ngauri zwivha zwi sala zwi si tshavha zwavhuḓi kha mutakalo wa muthu, ngauri zwi sala zwi tshi kho ita uri maṱo a sale a si tsha vhona zwavhuḓi kana a sala a tshi khou lwala izwi ndi zwi amba nga murahu ha tshenzhemo tshanga tshe nda ṱangana nazwo ngau tamba dzi geimi kha founu tshifhinga tshoṱhe zwe zwa sala zwi tshi kho ita uri zwi damage maṱo anga.

Sa izwi ndi muthu ane ndi hone a kho thoma u tamba dzi geimi kha dzi puḽatifomo ine nda i shumisesa ndi call of duty ine ya shuma online.

Geimi ine nda i tamba ipfhi call of duty mobaiḽi ndi geimi ine nda i tamba kha founu yanga fhedziha ai na mbuyelo nga nnḓa hau dzi mvumvusa fhedzi.

Ee sa izwi geimi ine nda i tamba hu geimi ine ndi online i shumisa nethiweke ndo no ḓi wana ndi kho fhaṱa vhukonani na vhathu vho fhambananaho hafha shangoni zwine zwa sala hu zwithu zwavhuḓi nga maanḓa.

Geimi ine nda i tamba online ndi geimi yau thuntsha kana yau lwa ine yavha call of duty ine yo ita uri ndi ḓi wane ndi khou vha tsini na vhathu vhane athi vha ḓivhi zwine zwa sala zwi kho ita vhukonani hashu havhuḓi.

Masiandoitwa ane nda vhona uri anga vha hone kha laptop yanga ndi a beṱiri uri ndi nga fhedzisela ndi khou tshinya beṱiri kana charging pot ngau ṱwa ndi khou tshadzha tshifhinga tshoṱhe uri ndi kone u vha ndi khou tamba geimi.

Vhukonḓi vhune muthu anga ṱangana naho musi a khou tamba geimi online, ndi u savha na nethiweke yavhuḓi kana u savha na founu ine i ya sapota iyo geimi zwine zwa sia zwi tshi kho ita uri geimi i .

Khombo dzine dzavha hone ndi u ṱangana na vhathu vhane a si vhathu vhane vho ḓivhudza u tamba geimi fhedzi, ndi vhathu vhane vho ḓivhudza u tshinyadzela vhathu vhane vha kho tamba navho vhutshilo nau savha na mutakalo wavhuḓi kha maṱo musi u tshi khou tambesa geimi online.

Mutambo une nṋe nda vhona uri vhathu vha tea u tambesa ndi mutambo une nṋe nda tamba wone une wapfhi call of duty sa ezwi hu mutambo une wo ḓalesa hafha shangoni ende vhathu vha u funesa, zwi nga ita uri u kone uḓi wana u tshi khou ṱangana na vhathu vhane vha ḓo fhedzisela vha tshi khou vha dzi khonani dzau tshifhinga tshoṱhe tshine wa khou ṱoḓa.

Mutambo une nda vhona uri ndi nga si kone u fhedza tshifhinga ndi songo u tamba kha luṱingo lwanga, ndi call of duty mobaiḽi ine yavha geimi ya dzi nndwa ya zwigidi ine ndi geimi ine ia takadza ndi tshi vhona uri ndi nga si kone u fhedza tshifhinga ndi songo i tamba ndi ngauri i ita uri ndi vhe na mutakalo wavhuḓi ndi a kona u ṱutshela zwinzhi zwa shango sa izwi ndi tshi ḓovha ndi khou tamba online.

Uya nga ha nṋe ndi vhona uri nga nnḓa ha uri vhathu vha ḓo ṱwa vha kho tamba geimi kana vha tshi kho ṱwa vha siho zwiṱaraṱani ahuna matombo ane nda vhona uri wo tendelwa honeha ana mutakalo wavhuḓi ngauri u tshi kho ṱwa wo fara founu nazwo zwi ḓivha zwi kho u affect kha zwiṅwevho zwa malwadze.

Uya nga ha nṋe athi vhoni ndi tshi nga kona u vha muthu ane nda ngafha vhathu u vha pfhumbudza uri zwi vha zwi kho to itiswa hani ngauri athi athu ḓi wana ndi tshi khou tamba geimi ya suduku nahone ndi wela kha vhathu vhane avha i pfhesesi.

Uya nga ha nṋe athi ḓivhi uri mutongwa ndi mini nahone huvha hu khou itea mini sa izwi ndi sathu ḓi wana ndi tshi khou tamba kana ndi tshi khou vha ndi fhethu hune wa kho tambiwa uyo mutambo.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou tamba khadi sa ṅwana, tsho vha tshenzhemo tshavhuḓi tshi tshi ita uri ri kone u fhaṱa vhukonani hashu ri tshi khou ḓivha vhaṱuku ende zwi tshi kho ita uri ri dovhe ri bve na zwiṱaraṱani zwine zwa sala zwi songo tsireledzea.

Mutambo mitambo ya sialala ine nṋe ndo ḓi wana ndi khou i tamba ndi khadi, mufuvha muravharavha, na bola heyo mitambo ndi vhona uri yovha yone ine yovha mitambo ine yo nthusa u aluwa ubva vhuṱukuni u swika zwino Zwine nda vhona uri ndi zwithu zwine na vhana vha zwino vha tea u zwi tamba hu sina uri vha khou ita zwifhio vha ṱutshele u shumisa dzi ṱhingo vha vhe vha tshiṱaratani vha tshi khou tamba mitambo iyo hu u itela uri vha vhe na vhumatshelo havhuḓi nau diveḽopa maluvhi zwavhuḓi.